Ke tlo fanaka ka tsebo hobane nna ke tseba ka softball haholo. Boeletsi be re fanang ka bona softball-ong ke hore, motho o tlamehile a shebe bolo, hore na bolo e tla jwang ho yena, mme o tlo e otla ka tsela e jwang ka bete. A entshe ka filiting hore a kgone ho fihla base-ing ya pele kapa ho ya bobedi, kapa a betse home run. Ka tsela eo, ha re re fa ba, dibapadi tsa soft ball boeletsi, ke hore ho bona ba be focused ka filiting mme ba tsebe papadi ya bona. Hore motho ha otla bolo, o e otlela lehlakoreng le feng, moo e leng hore ha e tloba bothata ha e o tletse ka teng, o tlo kgona ho matha ho ya base-ing ya pele kapa ho ya bobedi, kapa a betse home run.

Batjha ba ka ba le thahasello e kgolo dipapading ha lefapha la dipapadi le ka ba fa dintho tse bapalang. Ba ba fa le dibaka moo ba ka bapallang teng, la ba fa le equipment. La ba kgothalla haholo, la etsa di-tournament hangata feela. Bana ba fuwe di-certificate kapa di-trophy. ho bontsha hore ba kgathallwa, mme ba be le motlotlo haholo ho tswela pele ka ho bapala dipapadi tse fapa-fapaneng. Mme, le setjhaba sa rona se ba tshehetse haholo. Ka tsela eo, batjha ba rona ba ka di kgothalla haholo dipapadi. Mme ka ntle ho tshehetso ya mmuso wa rona le setjhaba sa rona. Ha ke bone hore batjha ba ka kgothalla dipapadi hobane ka nnete ke tlhoko e kgolo ya equipment le support.

Ke ka rata ho bona sehlopha sa rona sa naha se tswelletse haholo mme sena le mokwetlisi ya ka etsang hore se tswelle haholo. Re tlohelle ho wa moya ha, ka mehla ha se bapala. Bohlokwa-hlokwa haholo ke ho se tshehetsa. Ee, ra se tshehetsa re le setjhaba sa rona sa naha ya rona. Ho di wa moya ke hore ha ba wine, ba re utlwisa bohloko ka hore ha ba wine. Ha re tsebe hore na ke boikotlisong ba bona kapa ke mokwetlisi e ba nang le yena a etsang hore ba seke ba wina, kapa ke ka moo motheo wa bona o leng ka teng. Ha ba ka tjhentjha le di-position, mohlomong phetoho e ka ba teng. Empa ha jwale sa ntsane re hloka hore, ba be le kwetliso e ntle hobane ha ba le hlopheng tsa bona, ba bapala hantle empa ha e le sehlopha sa naha sona, Atjhe, ke ka tsela e nngwe.

Ke tlo ikwetlisa ka thata hore le nna ke kene mono. Ke ipone ke le sehlopheng seno. Ke ikwetlise ka thata, ke bapale ka thata mme le nna ke tsebe ho kgethwa, ke kene sehlopheng sa rona sa naha. Mme nka ba motlotlo haholo, le setjhaba sa rona se ka ba motlotlo haholo ha se ke sa mpona ke kene mono, mme ke emela le sekolo sa rona. Hobane ha ho bolele hore ha sekolo sa rona se kgethilwe, re tlo nkuwa kaofela bao ba bapalang bolo, empa re tlo kgethwa ho ho kgethwe le ba bang dikolong tse ding. Mme ke batla ho ipona le nna ke le e mong ho ba kgethilweng ho emela naha ya rona. Jwale ke ka kwetliso e kgolo le mamello le hlompho ya hore nka kena mono, ke ikwetlise haholo mme ke kgone ho kgethwa le nna.

Ke tlo bua le yena, ke mo jwetse hore ho ikwetlisa ke ntho e lokileng, empa o tlameha o be le kgefutso. O seka etsa lololo hobane ha o etsa lololo ho na le mesifa e meng e o e utlwisang bohloko mmeleng. Tlameile o e etse, o ntso phomola mme ho ka ba betere ha ka etsa makgetlo a mararo ka beke, hore moo ha entse ho a mararo a , a mane e be o phomotse feela. Tse ding tsa dintho ha wa tlameha ho di etsa haholo hobane hona le di-part tse ding tsa mmele tse tlamehang ho phomola. Le pelo ha ya tlameha e dula e ntse e , e betsetsa hodimo, ho avoid-ana le ho baleha lefu la pelo. Ka hoo, nka mo jwetsa hore a ka kgefutse hanyane e seng hampe, empa a kgefutse hanyane, a se etse haholo.

Dipapadi di bohlokwa haholo ho dikolo tse phahameng. Hore bana ba na ba tsebe hore ho ikwetlisa le mmele o so tlwaetse ho ikwetlisa ho bohlokwa jwang ha ona le ona. Hobane dipapadi, ke tse ding tsa dintho tse etsang hore monahano wa ngwana o dule o le hantle ka mehla yohle, mme ngwana a kgone ho nahana ka pele, a kgone ho nahana dintho tse ding tsa sekolo ka pele, mme a kgone ho etsa dintho tse ding ha bonolo. Ha o ikwetlisa o le ngwana, ho molemo haholo bakeng sa bophelo ba hao bo botle, mme ha se hangata o ka fumanang ngwana a robala kapa a sokodisa ka tlelaseng.